Ina ndza pfumela. Nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete. Hikuva loko u nga ri na inthanete a swi olovi kumbe a swi koteki ku va u fikelela swilo swo karhi endzeni ka foyini ya wena.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambana hi mitsengo ya kona wu tlhela wu hambana hi hi data ya kona ku u kuma yo fika hi kwini. Mina ndzi nga xava wa Cell C hikuva wona wu chipile naswona u kuma wa ku tala ku tlula wa Vodacom.

Ndzi twa ndzi khunguvanyekile ngopfu hikuva ndzi va ndzi tirhise mali ku va ndzi xava data leyi. Naswona loko masiku ku ya fika ya ku data ri expire-ra ti data ta mina ti nga si hela, ndzi va ndzi luzekeriwile ngopfu.

Hi n'hweti ndzi tatisa kambirhi data kumbe ka nharhu ku ya hi matirhiselo ya yona kwala n'hwetini. Ndzi xava data ya netiweke ya Vodacom, nkarhi wun'wana ndzi xava ya netiweke ya Telkom. Ku ya hi makhomelo ya network ya laha ni nga ta va ni ri kona.

Data ya tiselifoni i xilo leswi u swi chelaka eka foni ya wena swi ku endlaka ku ri u kota ku tirhisa inthanete, hi ku tirhisa e cellphone towers na ti-radio waves. Swi endla leswaku u kota ku nghena ka inthanete hi riqingho ra wena u endla swin'wana na swin'wana, u karhi u nga tirhisi airtime kambe u tirhisa data.

A ndzi ta endla leswaku ndzi set-a leswi vuriwaka data limit usage, leswaku loko ndzi fikisile e limit-i ya matirhiselo ya data siku rero yi ndzi timela data hi siku relero. Ndzi ta tlhela ndzi kota ku tirhisa siku leri landzelaka, leswaku ndzi ta kota ku heta n'hweti rona ri nga si hela.

Hikokwalaho ko Wi-Fi yi chipile ku tlula data. Data naswona a yi talanga ngopfu and wa swi kota ku yi tirhisa yi tlhela yi hela u nga se heta leswi u swi endlaka, swi koxa leswaku u tlhela u xava nakambe. Kambe Wi-Fi wa swi kota ku yi tirhisa hi laha ku nga heriki hi nkarhi lowu u lavaka ha wona, u heta u yi hakela loko n'hweti yi hela.

Ndzi yi tirhisela ntsena swilo swa nkoka naswona ndza tima loko ndzi heta ku yi tirhisa hi minkarhi hinkwayo. Ndzi tlhela ndzi set-a leswi vuriwaka data usage limit, leswaku swi ta kota ku control-a matirhiselo ya data ya mina.

Hikuva masiku lawa data hi yona yi tirhaka ngopfu, leti eka tifoyini naswona yi tirhisiwa ka swilo swo tala. Eswikolweni ni le tirhweni, munhu un'wana na un'wana wa yi tirhisa. Data yi fanele yi va ka yi xaveka eka nxavo wa le hansi ka munhu un'wana na un'wana.

U khoneketa Wi-Fi naswona u pfulela data saver kumbe data limit usage. Naswona swona u tima u ti-app-e to karhi leti ti tirhisaka data eka background.

Swichudeni swi nge koti ku endla mintirho ya swona hikuva swi va swi nga ri na mali yo xava data, naswona swilo swo tala eka minkarhi ya sweswi swi lava ntirhisano wa inthanete.

Hikuva data a yi ringani naswona minxavo ya yona yi hambanahambanile. Va ku nyika vuphakeri bya data hi ku ya hi nxavo lowu u wu afford-aka.

Malume data bundle i swilo leswi swi endlaka leswaku mi kota ku tirhisa inthanete ya foyini. Mi nga kota ku nghena na ka inthanete hi data bundle, laha mi kotaka ku lavalava swilo kumbe ku languta swilo hi inthanete. Swi nga mi dyeli airtime.

Ndzi vona onge data ku ze yi durha ka masiku lawa i ku va matirhiselo ya yona ma tlakukile swinene. Yi le ka high demand hikokwalaho va ti-network va yi durhisa swinene hikuva va swi tiva leswaku munhu un'wana na un'wanyana hi masiku hinkwawo u fanele ku tirhisa data.

Ndzi nga vula leswaku vanhu va tirhisa data hi vukheta, kumbe va endla leswaku data ya vona matirhelo ya yona loko yi fika ka ntsengo wo karhi yi ti tima hi yoxe. Va endla data saver kumbe data limit usage. Nxavo wa data wu le henhla swinene.

Munhu a nga endla leswaku riqingho ra yena ri va eka data saver, kumbe a endla leswaku riqingho ra yena ri nga tshami ri layitiwile e data. Loko a heta ku tirhisa data a tima.

Hi ku tirhisa data, munhu a nga kota ku endla ti-assignment-e, kumbe ku lava mhaka yo karhi eka inthanete, kumbe ku vulavula na maxaka na vanghana.

Ina data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi. data na Wi-Fi a swi tirhi ku fana kambe swi tirha ku endla xilo xin'we.

Ku pfaleriwa ka data hi loko data ya wena yi nga ha koti ku ku tirhela, hi loko yi va yi timiwile. U nge he koti ku tirhisa inthanete kumbe ku nghena ka ti-social media.

Ina ku na ku hambana. Loko nhlayo wa data wu ri hansinyana, swi vula leswaku ntsengo kumbe mali leyi u nga ta xava hi yona yi va yi ri hansi. Kambe loko yi karhi yi khuphuka, swi vula leswaku u ta humesa mali ya le henhla.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo ku tirhisa data yo tala ku tlula ku bela riqingho hi rito. Hikuva vhidiyo yi dya data yo tala ku tlula loko u va u bela riqingho hi rito.

Tihakelo leti fihliweke leti ndzi faneleke ku ti languta eka pulani ya data, i ku va ndzi hundzisa ka data limit. Laha ndzi nga ta fanela ku hakela ntsengo wo karhi. Na ku va ndzi hundzise ku hakela data ya mina.

Ndzi vona swi nga ri kahle leswaku data ri va na siku leri ri expire-raka hi rona hambi ri nga si hela. Hikuva nkarhi wun'wanyana u va wa ha lava ku tirhisa data naswona u va u nga ri na mali ya u tlhela u xava data rin'wanyana. Nkarhi wun'wanyana data ri hetelela ri expire-ra ra ha tele u nga se ri tirhisa ngopfu, naswona mali ya wena yi va yi lovile.

Loko xirhundzu xa data xi herile malume, ku va mi kota ku xava data yin'wanyana swi ya hi netiweke leyi mi tirhisaka yona. Ku nga va Vodacom, MTN, Cell C, kumbe letin'wanyana. Ku na tinambara to karhi leti mi faneleke ku ti tlhava lahaya loko mi hete ku xava airtime. Airtime leyi hi yona yi nga ta tirha eku xaveni ka data ya n'wina. Mi tlhava tinomboro leti mi heta mi hlawula data leyi mi lavaka ku xava yona, mi heta mi hakela hi airtime.

Nkoka wo xava mobile data i ku va munhu a kota ku nghena eka inthanete, a kota ku endla swilo swo karhi leswi u nga ta ka u nga swi endli loko u ri hava data. Naswona swin'wana i ku va u kota ku tirhisa ti-app to karhi, na ku va u kota ku ku nghena ka ti-social media u kota ku vulavula na varhandziwa va wena.

Pulani ya data ya tiselifoni yo xaveka swinene hi liya yo va u xava data only SIM CARD. SIM card liya ya ku va yi tirha ku tirhisa data ntsena.